Umthetho endiwukhethayo ngulo wokubetha ibhola ngesandla esinye, lo uthi sebenzisa isandla esinye to ukukhontrola ibhola. Ndicinga into yoba ngumthetho onokuthi mawususwe. Isizathu ndisitsho nje, kaloku abanye abantu abakwazi ukudlala ngesandla esinye, umntu uyafuna ukubhalansisa ibhola okanye ngezandla ezimbini. Okanye kufikelela kwipoyinti yokokuba lo mntu akanabhalansi yokuyibhalansisa le bhola, ngoku akakwazi ukusebenzisa ezi zandla zimbini. Uluza ikhontroli uyokuwa uyokonzakala ezama ukuba le bhola makayibambe ngesi sandla sinye, ayibhalansisa ngesi sandla sinye. Ndicinga ukuba mna nguloo mthetho. Eminye ke imithetho ke ingahlala iqhubeke yenziwe ngolu hlobo kufanelekileyo yenziwe ngalo.

Ewe, ukhona umdlalo endiwuthandayo. Ndidla ngowubukela nabantwana kunye nomyeni. Kuyo, siyonwaba ke xa kudlala lo mdlalo, yisoka ke le kuba ke sineqela lethu esilithanda okwenene elisoloko lisincumisa. Xa kudlala lo mdlalo kusoloko kuwinwa ke, kusoloko bephumelela and ke kuba mandi ke apha endlini xa kubukelwa lo mdlalo. Kuba mandi kakhulu, abantwana bayachulumanca, nomyeni uyachulumanca, nam ngokunjalo